Abantwana abaselula mabangazinikwa ii-smartphones kuba ziveza izinto ezingafanelekanga zibonwe ngabantwana. Ewe, ziba luncedo kwamanye amaxesha kuba bayadlala kuzo babonise izinto ezi bancedisa ngokwengqondo. Kodwa ziyakwazi ukubonisa izinto ezifanele abantu abadala kuphela, ukanti abantwana abaselula bangabantwana abalinganisa yonke into abayibonayo bayibona ilungile. Loo nto mabangazinikwa i-smartphones bazifumane xa befike kwishumi leminyaka elinesithathu.

Bekuluncedo kakhulu ukuthetha ne-chatbot ka-AI kule nkampani bendizama ukufumana uncedo malunga nexabiso lam endilibhateleyo. Iye yandinceda kakhulu kuba iye yafuna inombolo yokuthenga kwam ukuze ikwazi ukundinceda. Yandazisa ngenqanaba le-order yam.

Ijelo eli lula ukufumana umculo kulo nguYouTube kuba uSpotifay yena akasebenzi ngaphandle kokuba umntu afumane idatha kaintanethi. Mhlawumbi kufuneka ebhatalele ukanti uYouTube ukhona ukwazi ukumsebenzisa ngaphandle kokubhatala ezinye uzisebenzisa xa ubhatele.

Ndandike ndahlukunyezwa ngehlobo lokuba abantu baye bathatha izithombe zam eziye ndlela engathandekiyo bazifaka kula makhasi onxibelelwano. Bathetha zonke izinto ezimbi ngam, wonke umntu wayihleka loo nto.

Umsebenzi we-speach recognition efowunini kukuba ufumane ngqo umnini wefowuni.

Mna ndithanda uluhlu lokudlala kuba lona luthetha ngezi zinto ezi ziqhelekileyo nezinto ezincedisa ingqondo yam ikhululeke. Ikakhulukazi xa ndifunda.

Ezinye iindlela zokubukela imuvi ungakhange uhlale phambi kwethivi kukuba ubukele kwi-smartphone ngokuba usetshe kuYouTube uhlobo lemuvi oyifunayo.

Awukho umehluko phakathi kwendlela yokuxhatshazwa kwi-intanethi nendlela yokuxhatshazwa ngayo ebomini bokwenene. Kuba ukuxhatshazwa kwi-intanethi kusaxhaphazwa kwa isithunzi sakho. Loo nto ichaphazela ingqondo yakho, indlela yokucinga nokuzethemba kwakho. Ukanti nale ndlela yokuba uxhatshazwe ebomini ngumntu mhlawumbi akuxhaphaze ngokuba akubethe ejongene nawe, okanye ibe ngumntu omaziyo. Iyafana kuba nayo ichaphazela ingqondo nokuzethemba kwakho, ukwaye ikwenza uloyiko xa uhamba esitratweni. Zombini ezi ndlela ziyafana.

Ewe, ndandikhe ndabona. Waye wathatha loo nto yayisenziwa kweli khasi lonxibelelwano nomnini lo wayo owayeyenzile wayisa kumapolisa waye wababonisa ukuba kwenzeka ntoni na. Loo mntu waphela ebanjiweyo nabanye ababe kunye naye. Yancedisa loo nto kuba yehlise le ndlela yokuxhatshazwa kubantu abaninzi nangabantu abanintsi.

Mna nabahlobo bam asiyi kwisinema siye sikhethe ukuzihlalela kwigumbi lethu sibukele kwi-intanethi kula makhasi ooYouTube okanye kwezi laptop zethu sinazo.

Kukuba abantu mabathenge ezi Wi-Fi zitshajiswayo. Ngexesha likacimicimi basebenzise zona bangasebenzisi ezi zihlala qho zisebenza ngombane.

Ewe, ndandikhe ndafumana uncedo. Ndakhe ndalufumana uncedo ndisebhankini ndingena Wi-Fi ngexesha likacimicimi. Ndaye ndancediswa ngomnye umntu wandinika i-hotspot yakhe ukuze ndikwazi ukusebenzisa idatha yakhe. Ndaye ndaziva ndonwabile kakhulu kuba kwakufuneka ndithumele into ebalulekileyo and yayingxamisekile. Loo nto yandincedisa ukuba ndikhawuleze ndilufumane uncedo.